Umuntu osebenza eplasini, mumuntu osebenza ngokuzikhandla. Umuntu loyo usebenza ngezandla mihla namalanga begodu uyaqinisekisa bonyana izinto zaseplasini zoke zikhamba kuhle. Umuntu osebenza eplasini lokha nakangakaphumeleli ukuza emsebenzini ngenca yeenzathu ezithileko, kufanele bonyana abike kumphathi wakhe bonyana ngiziphi iinzathu ezimenza bona angangeni emsebenzini. Kodwana lo ongakabiki nguye efanele adoselwe umrholo ngombana akwaziwa bonyana iinzathu zakhe ngiziphi zokobana angezi emsebenzini.

Ubungozi bamadamu kukobana abantwana bayathanda ukuyoduda emadamini, kodwana bangaqali bonyana idamu lelo lingangani. Kuyenzeka bonyana abantwanaba nabasaduda, omunye wabo akghanywe mamanzi begodu lokho kwenza umphakathi ungazwani kanye nababelethi, ngombana umbelethi womntwana okghanywe mamanzi uzokusola laba egade akhamba nabo, ayokududa nabo edamini. Lokho kubange ukulwa nokungazwani kwababelethi. Amadamu enza bonyana lokha nasekagcwele khulu, abantu bangasakghona ukUberegisa izindlela ngombana izindlela lezo azisesererhe ngebanga lokobana idamu ligcwele.

Izulu malina khulu iintjalo aziphatheki ngendlela efaneleko. Iintjalo azifuni amanzi amanengi kwezinye kodwana. Izulu malina khulu iintjalo ezinye azikghoni bonyana zingakhula ngendlela efaneleko ngombana amanzi lawa ayazimorosa. Ihlabathi iyamoroseka izulu malina khulu. Ngalokho-ke iintjalo ezinengi aziphatheki kuhle izulu malina khulu ngombanyana ziyafa begodu azisakhoni ukukhula ngendlela efaneleko.

Abantu abahlala emaplasini bahlala endaweni ekhululekileko begodu

Imithangala yamadamu amakhulu angeze yakghona ukuqalana namatjhuguluko wobujamo bezulweli. Ngombana amadamu esikhathini sanje agcwala khulu begodu amanzi abemanengi, imithangala le igcine seyingasakghoni ukubambelela ngaleyo ndlela ngombana amanzi la makhulu. Imithangala igcine, igcina sele iphuka ngonobangela wokobana, izulweli lina khulu begodu yona ayisakghoni bona ingabambelela ngaleyo ndlela.

Ukutlhayela kwamanzi kubaqeda khulu abalimi, ngombana amanzi lawo ngiwo abawasebenzisako bonyana bakhone ukuthelelela iintjalo zabo, nokobana bakhone ukwenza ezinye izinto abafuna ukuzenza ngamanzi. Ukutlhayela kwamanzi kwenza bonyana iintjalo zingamili kuhle, begodu neenlwane zingatholi amanzi aneleko. Abalimi basebenzisa amanzi amanengi khulu kobana iintjalo zabo zikhone ukunakekeleka, begodu zikghone ukukhula ngendlela efaneleko zibe nomsoqo nepilo.

Iye, kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga kodwana kanye ngelanga. Iinthelo kukudla okunepilo begodu kuwusiza, kusiza khulu emzimbenapha. Nabodorhodera bayatjho bonyana, iinthelo kuqakathekile bonyana sizidle ngombana kusiza kusisiza ngezinto ezinengi emzimbenapha njengeengazi, amathambo nehliziyo.

Awa, abasebenzi basemaplasini akukafaneli bona basebenze nangamalanga wokuphumula. Kuqakathekile bona nabo baphumule ukuze bakghone ukusebenza ngendlela efaneleko nababuyela emsebenzini. Amaphilo wabo abalulekile begodu nemizimba yabo iyadinga ukuphumula, bangahlaselwa malwele wamathambo. Kuqakathekile bonyana babe nawo amalanga wokuphumula.

Abalimu abasathoma ukulima ibalimaza khulu, ngombana iintjalo azisakhuli ngendlela efaneleko lokha intengo yeembaseli mayenzekako. Iyamotjha, uthola iintjalo kunye neenthelo zimotjhekile zingasadleka. Iimbandana nazo zingasakghoni ukuphefumula kuhle, uthola ezinye zazo zifa. Uthola iintjalo zilele phasi, zingatholi umoya owaneleko begodu umoya ohlanzekile bona zingakghona ukukhula ngendlela efaneleko.

Abantu abatjha kubasiza khulu lokha nazibandakanya kwezokulima. Bayafunda bona kulinywa bunjani, ngiziphi izinto efanele baziberegise lokha nakulinywako begodu bebaberegise nezandla zabo bona balime. Kubarhelebha nekwezomsebenzi, babe nelwazi elifaneleko kwezokulima, nokutlhogomela iintjalo kanye nembandana. Kulisizo khulu ukwazi bona abantu abatjha baseSewula Afrikha bayakufunda lokho. Kwenza bona babe nolwazi elaneleko bonyana bangafumana umsebenzi, begodu bakwazi bona iintjalo kanye neembandana zinakekelwa bunjani.

Iye, amaplasi aphethwe bomma angalinywa indima ebonakalako. Abomma baseSewula Afrikha banesineke begodu bayakwazi ukutlhogomela iintjalo. Abomma bayakwazi ukutlhogomela begodu bayazinikeza isikhathi lokha nabatjalileko, benze nesiqinisekiso bona yoke into ilungile lokha nabatjalako. Banaso isineke sokwenza iintjalo bona zikhule begodu zikhule ngendlela efaneleko, ipatho nenakekelo banayo abomma.

NginguSithabile Zikode, iinthelo engizithandako zimbili kwaphela. Ngithanda ama-grapes no-mango. Nangizidlileko ngizizwa ngithabe khulu begodu ngiyazi bonyana zinepilo. Zenza umoyami ubesendaweni ekhululekileko, nelanga lami liba mnandi tle nangizidlileko iinthelwezi. Iinthelo ezibuya eplasini, ezitjalwe bomma kanye nabobaba nabantwana zimnandi begodu uyazizwa bonyana lezi zona zithethwe phasi eplasini zitjaliwe.

Ayikho indima edlalwa ngurhulumende ekusekeleni abalima abasakhasako. Ngikhumbula mhlana uNaSikhosana asesemlimi osakhasako, urhulumende azange asekele uNaSikhosana. UNaSikhosana bekaloko afaka isibawo sokobana urhulumende umsekele, lokha nakasathoma ukuba mlimi. Urhulumende azange asiphendule isibawo sakaNaSikhosana, azange ngitjho azokuhlola bona kwenziwani lapho. Kwaze kwaba minyaka uNaSikhosana, waba mlimi owaziwako endaweni.

Ukutlhogeka kwamanzi ephasinapha kubangelwa kungani kwezulu nokutjhuguluka kwesimo sezulu. Ngesinye isikhathi uthola bona kutjhisa khulu, okunye kumakhaza khulu kodwana izulu lona do. Lokho kwenza bona umhlaba wome tere ngitjho

Isomiso kulokha izulu malingekho, amanzi angekho nawuthi uyaqala ihlabathi iwome kere. Angisakhulumi ngeembandana uzibona ngokukhipha amalimu bona akunamanzi kunesomiso. Nawuthi uyaqala utjani uyabona bona buwomile, nemithi ayisenawo amakari, ubona ngabantu baphethe imigqomu bayokufuna amanzi, ngitjho namadamu awomile kere.

Ukuze ngikghone ukutjala godu, ngombana angeze ngakghona ukutjala endaweni ekhukhulekile begodu ihlabathi leyo nayo ikhukhulekile.

Kubangelwa kukobana abantu abanengi lokha nawusese mlimi othomako, abanye bakuqalela phasi begodu urhulumende akazi ngawe. Begodu nabantu abanengi abazi bonyana ungumlimi.

Isiphila esithengwa khulu siphila esibovu.

ISewula Afrika, ihlabathi yakhona ayikanoni njengeyase-Ukraine. Begodu eSewula Afrika, abanazo izinto ezinengi zokobana bangatjala.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibomvu eentolo.

I-Ukraine.

Iye, liqiniso lelo.

Ungalinda lokha izulu nalina khulu ukghone ukutjala.

Iye, singaletha amatjhuguluko emnothweni wangekhethwapha.

Kufanele bona uyokubhalisa irhwebo lakho kurhulumende maqanzi.

Ungayifumana eentolweni zokudla.

Alinywa khulu emaplasini begodu ungakghona bona ungawathengisa eentolo njenge-Shoprite.

Usutha khulu.

Afumaneka lula khulu, ngombana ngekhethu sitjalile iinhlahla zakhona.

Umraro kungaba kukobana akadli kuhle.

Akunamraro kobana uzihlabe nazineminyaka emine, ngombana lapho sezikhulile begodu kuyabonakala bona, inyama yakhona izokuba yinengana.

Iye, kungaba yingozi khulu, ngombana zidla koke nje begodu aziqali bona zidla kuphi.

Kufanele bona zidle notjani.

Ngekambiso yesikhuwa inyama yakhona, bayifaka bebayihlabe iindektjheni ezinengi begodu bayifaka namanzi amanengi.

Iye, kuya ngalokho ngombana omunye angayihlaba ingabi mnandi, inganambitheki begodu omunye ayihlabe ngesandla esihle inambitheke.

Awa, akukaqakatheki.

KwaNdebele eMpumalanga.

Abantu emphakathini njengabomakhelwana.

Iye, ingathengiseka.

Iye, zidla ngokwaneleko.

Iye, kulungile.

Kubangelwa kukobana ayitholi amanzi amanengi.

Omunye nomunye umhlobo kufanele bona ube nesibaya sawo.

Awa, akwenzi nomehluko.

Nanyana kungiyiphi indlela incono.

Kufanele bona uziphe, uziphe ukudla okwaneleko kanye namanzi begodu uzilinde zikhulakhule.

Kufanele bona uthole omunye udorhodere.

Batjele bona balinde, uzifake isihlahla somkhaza.

Kufanele bona uzise kahlanu nofana ngetjhumi.

Kuya ngamazinga wokutjhisa nangeemilo zesigodi.

Akusiso isikhathi esihle leso uyawarhaba.

Kuyafana nokusenga ngomtjhini.

Kufanele bona ulethe enye ikunzi izozilekelela.

Kufanele bona ufake nezinye iinkomo ezingasizo iinkunzi.

Izobe idleka kodwana zabe iqinile.

Akukafaneli bona zisengwe isikhathi eside.

Kufanele bona uzilethele amanzi ngobuduze.

Kuya ngebisi lekomo.

Ngingafuya imvu.

Kufanele bona izimvu lezo uzakhele kuhle, ukuze iimpungutjha zingakghoni bona zingazidla.

Awa, kukobana zoke nje azikakulindeli bona zingazala.

Kufanele bona uthole inja.

Iye, iyenzeka.

Kufanele bona uzifakele ukudla ewogweni yazo begodu uzirage.

Nasele ineminyaka emihlanu begodu lokho kwenza bona imvu le zabe sele ikhule khulu.

Abantu abanengi bayawathanda amaqanda.

Ungenza bona lokha iimpera nazikhona, ubize abantu bona bazozigibela begodu lokho kukufakela imali, ngombana zabe ubabhadelisa.

Kuseentolo njengasemoli.

Eyosiweko naleya ehlaza.

Kusiza lokha izimvu nazingafuni ukulalela begodu azilahleleki lula, ngombana inja iyakwazi ukunukelela begodu izozigada.

imvu iletha iwula begodu inyama yakhona iyadleka, abantu abanengi bayayithanda.

Imvu uyakghona bona uyilawule, kodwana imbuzi yona awa ayilawuleki begodu iimbuzi ziyatshwenya.

Uyibona lokha nasele uboya bakhona bubukhulukhulu.

Unobangela kukobana isele iyijayele inja leyo, iyabona bona iyinja yangekhethu.

Kufanele bona baqale bona indawo le ebakampela kiyo, ayinazo izimpisi begodu indawo le abakampela kiyo, yindawo ererhe kobana izimvu zingahlala nakhona.

Kufanele bona babuze bona izimvu lezi zineminyaka emingaki, babuze bona izimvu lezi aziguli na, babuze bona udorhodera wazo uza kayingaki ukuzozibona.

Kusiza ngokobana lokha nakazigudayo kubuya ezinye begodu uboya lobu buba bukhulukhulu.

Kufanele bona aqinisekise bona lokha nakazivulelako, akazivuleli bona ziye emangweni kodwana uzivulela isibaya zikhambakhambe ngejarideni.

Angazinikela ukudla okunengana begodu okunepilo namanzi ahlanzekileko.

Ungabotjhwa ngombana abantu abanengi bayazeba izimvu lezi begodu nababuzako bayatjho bona ngezabo. Kwanjesi emapholisa nomphakathi awusathembi bona izimvu ngezakabani.

Awa, kuyatjho bona uzebile, ungapha njani akukghonakali.

Izimvu zithengwa khulu begodu abantu bakhona bayayithanda inyama yakhona. Begodu izimvu zizala khulu begodu zanda khulu.

Uyibona lokha ngokungahlaliseki, iloko izinghwaya begodu iloko ikhambakhamba koke nje ingazazi bona ifuna ini. Begodu amatsetse ayabonakala, ngombana ngombala anzima.

Kukobana zoke izimvu zabo zifane ngombala.

Ungazithengisa ema-butchery, ngombana kulapho abantu abathenga khona inyama.

Izimvu ngizo ezanda msinya begodu ikomo yona awa, ayandisi msinya ngombana uthola bona kuphuma ikonyana eyodwa namkha ezimbili. Kodwana izimvu zona kungaphuma izimvu ezihlanu, izimvana ezihlanu namkha ezilithoba.

Urhagele khulu.

Abanye abahlali banamajojo begodu abanye bayakghona bona bangabawa abomakhelwane babo kobana babathelele amanzi.

Kumamala abanye abalimi banazo iinkomezo begodu abanye bazithengile endaweni ekufanele bona bangazithenga khona.

Ukubona ukukhulisa iinkukhu ebuncanini bazo kubangela bona bathenge ukudla okunengi ukuze iinkukhu lezo zikhule ngendlela efaneleko.

Iye, bangazikhuthalela begodu abantu abatjha abanengi esikhathini sanje bathanda khulu izinto zokutjala.

Kobana ifuyo leyo iyabarhelebha ekutheni bakghone ukuthola isitjhebo begodu bayakghona bona bangayithengisa.

Emakhaya abekho abodorhodera zeembandana nofana zeenlwani kungakho-ke iinhlahla zefuyo zingatholakali emakhaya.

Kuqakathekile bona bangavumela bona bayokuphahla kodwana kufanele bazi bona akukafaneli bona beze malanga woke ngombana indawo leyo sele bayithengisile.

Izinto ongazenza ngemvu kobana ungayithengisa nofana uthengise inyama yakhona begodu zikunikeza intambo ebizwa bona yiwulu.

Kuyatjho bona uzebile akukalungi bona ubone izimvu ongazaziko begodu awa ngiyala.

Angayifaka lokha eenkolweni bona abantwana bafunde ukutjala begodu bakghone bona bakwazi bona kutjalwa njani.

Ikambiso yokuhlinza ikomo ihluke khulu ngombana yesintu bayihlinza ngezandla begodu emakhaya bayihlinza ngeemitjhini.

Abasebenzi kufanele bona ubalethele iinsiza begodu nomasipala angafaka isandla khona khona lapho.

Benzela bona lokha izimvezi nazibeletheko zibelethe umhlobo munye wezimvu begodu zinganinani ngombana ziyafana.

Abahlali bemaplasini ngibo abanelwazi elaneleko ukobana inarha le bobani abanikazi bayo begodu bayazi bonyana inarha le kuze njani bona emaplasini kubenabanikazi bakhona.

Abalimi kufanele bona bafake iimplastiki kuze iintjalo zabo singatjhi begodu kufanele bona bazithelelele khudlwana ukuze bona zingawomi.

Awa, eqinisweni abantu bobulili abazuzi ngendlela efaneleko begodu abazuzi ngendlela elinganako kufana nabalili wobulili obumhlophe. Abantu abamhlophe bathola izinto ezikulu begodu ezinengi ngombana umbalabo umhlophe. Kufana neyunivesithi uthola bona abantu abamhlophe banikezwe amamaraga nalokha bangabereganga kuhle banikezwa amamaraga wokobana bakghone ukuphasa.

Ukobana abanye bafuna bona inyama leyo bayenze umrhwabha begodu abanye bafuna bona iyome ukuze nabayifake ngeemfrijinapha ingaboli msinya ngombana inyama leyo zabe iyinengi khulu begodu angeke bayidle yoke ngesikhathi sinye.

Awa, angisoli litho kodwana sibabantu sihlukile begodu vele kunabantu abangabuthandi utjwala besintu namkha utjwala nje ngokwabo.

Kubangelwa kukobana abantu basemaloktjhini bakuthole kulula khulu bona bangathengisa iinkukhu. Ngonobangela wokobana abantu abanengi bathanda inyama yekukhu ehlatjiweko begodu ingasi i-braai pack bathanda inyama ehlatjiweko khulukhulu yeenkukhu.

Iye, abantwana basemaplasini bayafana nabantwana abasemadorobheni iye bayaya.

Khulukhulu esiNdebeleni amabele bawaberegisa lokha nakwenziwa umnyanya bawaberegisele ukwenza utjwala.

Kungaba kuhle lokha abasebenzi nababhadelwa ngenyanga ngombana lapho bazakuthola imalabo iyinengana. Kodwana nababhadelwe ngelanga awa imali yakhona ibayincani begodu nangeveke nge-iri awa angekhe kwalunga. Ngombana imali le bayithola iyincancani khulu begodu baberega isikhathi eside khulu.

Abomma abanikelwa ngokwaneleko amathuba wokulima ngombana uthola bona esikhathini esinengi bobaba namkha abantu abatjha abalimako kodwana abomma bona awa.

Isiphila sikhulisa umnotho lokha nasitjelwe khulu ngombana abantu abanengi bayayithenga ipuphu begodu nakwamanye amazwe bathanda bona bangathola isiphilesi basidle bangasenzi ipuphu ngombana amanye amazwe akadli ipuphu kodwana adla isiphila.

Ama-avocado ngekhethu afumaneka lula ngombana ekhayapha sikhona isihlahla sama- avocado begodu ama-avocado wakhona amunandi khulu ingasiwo lawa wamanzi.

Amadamu asiza iinlwane khulu ngombana ziyakghona bona zingaya ngemanzini zikghone ukusela amanzi.

Awa akufundela eyunivesithi abantu bafunda lokha nakunomnyanya ngakamakhelwane baye babobaba babone bona iintwezo zenziwa njani.

Kufanele bona zilawule umnikazi weplasi ngombana nguye ofune abasebenzi begodu nguye onamandla ukobana abanikeze abasebenzi bakhe amalanga

Unobangela wokobana izimvu zetjiwe kangakangaka kukobana abantu abanengi izimvu bayazithanda begodu ziyakghona bona ungazithenga wenze ngazo imadlana enengi khulu izimvu ziyakghona bona zikunikeze amawula begodu izimvu zanda msinya khulu.

Kungaba kukobana ihlabathi yakhona ayikanoni ngendlela efaneleko begodu unobangela omunye kungaba kukobana amazinga womtjhiso ngale makhulukhulu namkha amazinga wamakhaza makhulukhulu begodu isiphila angeze sakghona bona sihlume kuhle namkha sikhule ngendlela efaneleko.

Iye, amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu weSewula Afrika. Unobangela wokobana amanzi abhoriweko akapheli msinyazana begodu lokha nakuna izulu amanzi lawo abamanengana begodu amanzi wephasi abhoriweko awa nokho wona akapheli.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu khulu kibosoplasi ngombana bafike bamotjhe begodu kumotjheka izinto ezinengi khulu iintjalo, iimbandani.